Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya sekeretoronki go thusa go itlosa bodutu, go oketsa bokgoni jwa go akanya ka potlego le go rolaganyo le go tokafatsa tshiamo ya botshelo. Fa e tshamekiwa ka nako e e tshwanang le ka boikemelo.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go kgatlha batho go tshameka ka ntle, go tokafatsa botshelo le boitshwaro le go fokotsa tshameko ka namana. Ka jalo go thusa go laola nako ya electronic games ka tsela e e siameng.

Fa o rata metshameko e e na leng kgaisano e e tsenelaleng o ka leka FIFA, Fortnite, kgotsa Mario Kart. Ka gonne e tlhabosa kgatelelo go dira ditshwetso ka potlako le go tlhabolola skill ya kgaisano.

Mo nakong ya gompieno metshameko ya di-electric e fetotse tsela e bathong ba tshamekang ka yone, ka go dira metshameko e kgatlhang e potlakileng e e na leng kgaisano e e tseneletseng. E fa batho phitlhelelo ya online multiple player, strategy le team work. Mme e dirile gore metshameko ya gompieno e oketse bokgoni jwa go tsaya ditshwetso ka potlako, le go tshameka ka tsela e e mofotlho le e e itumedisang.

Se ke se ratang ka metshameko ya seeleketeroniki ya mogala o matlhojana ke gore e tlhopisa kgaisano e e tseneletseng. E a kgatlha ebile e thusa go itlosa bodutu ka nako e e khutshwane.

Go tshameka metshameko wa mo inthanete go tlhoka internet e e tseneletseng. Motshameko o o tshegetsang online, mogala o o tlhokomologileng le account e e siameng. Metshameko e e tumileng e akaretsa Fortnite, Call of duty, , FIFA, PS le Minecraft e leng e e kgatlhisang ka kgaisano le creativity.

Motshameko wa mo wa mmamoratwa wa me ke FIFA. Ka ntlha ya gore o tlhaposa kgaisano e e tsweletseng, team work strategy le go dira ditshwetso ka potla. Mme gape o tlhaga motshamekong wa monate o o kgatlhang le o kgonang go tshameka ka inthanete le ditsala.

Data e thusa go tsamaisa motshameko wa potlako le ka tseneletseng. Mme go tshameka motshameko wa mo go tlhoka inthanete e tseneletseng, mogala o otlhe mo tlhomologileng data Wi-Fi le akhaonto e e siameng.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthanete bosigo ka ntla ya bodutu, kgaisano le ditsala le phomolo ya nako ya bosigo. Fa motho a sa batle go reka data e kgolo a ka dirisa Wi-Fi kgetha bundle e nyenyana, tshameka ka nako e e rileng le go dirisa offline mode.

Metshameko ya mo internet-e e tokafatsa matshelo a rona ka go oketsa kgaisano le work le go itlosa bodutu. Mme e ne e se teng bogologolo ka kgone thekenoloji ya internet-e le electronic devices e ne e sa tlholega.

Metshameko ya mo inthanete e na le dikotsi tsa botsogo jwa mmele, maikutlo, kgaogano le dikotsi tsa inthanete. Mme go bolokega go akantseng ra laola nako re dirise security settings. Re tshameke le batho ba re ba itseng, boloka posture e siameng le go laola tiriso ya data.

Batho kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo internet. Ka ntlha ya go tlhoka internet-e, dirisiwa le ditshekanyego tsa thata le motlakase. Go fitlhelela metshameko e e motlhofo ba ka leka Among Us, Minecraft mobile, FIFA, PS mobile le casual games tse di jaaka Candy Crush.